Njengesicishamlilo emjondolo, ngingabeka ukuphepha kuqala, ngokuhlela kusengaphambili isigameko nokuhlela kabusha ukuze ngiqonde ukuhleleka kwendawo kanye nezingozi. Ukugqoka i-PPE efanele kanye nama magiya okuphepha, njengezigqoko zokuvikela kanye ne-SCBA. Nokugcina-ke, ukuqwashisa ngezimo zokusebenza.

Izithiyo zokusebenza, zokusebenzisa ubuchwepheshe ezindaweni zasemakhaya zihlanganisa ingqalasizinda engalinganiselwe, izindleko eziphezulu, ukuqwashisa okungalinganiselwe, ukucwaswa, nokuntuleka nokuqeqeshwa nokusekelwa. Imiphakathi yasemakhaya ivamise ukubhekana nezinselelo zokufinyelela kwi-inthanethi ethembekile, izinsiza zokunakekela kwezempilo, kanye nongoti, okwenza kube nzima ukuthola nokusebenzisa ngempumelelo ubuchwepheshe obusizayo.

Imiphakathi ingakwazi ukusekela abantu abadala ekhaya ngokunikeza usizo olungokoqobo, njengezinsizakalo zokunakekela ekhaya, izinto zokuhamba, nokulungiswa kwekhaya, kanye nokwesekwa komphakathi, ngokusebenzisa ukuxhumana nomphakathi. Izinhlelo zamavolontiya namaqembu okusekela ukwengeza, imiphakathi inganikezwa kufinyelela kuzinsiza ezifana nolwazi nezinsizakalo zokudlulisela, izinhlelo zezempilo nokuphila kahle, nokusekelwa ngobuchwepheshe ukusiza abadala ukuze baphile ngokunethezeka emakhaya.

Izici eziyingozi ze-TB zihlanganisa ukuncipha kwamasosha omzimba ngenxa ye-HIV and AIDS noma ukungondleki, ukusondelana, ukusondelana nomuntu one-TB, izimo ezingezinhle zokuphila, njengokuminyana nokungangeni kahle komoya, nokusebenzisa kabi izidakamizwa noma noma izimo ey'thile zezempilo ezifana nesifo sikashukela noma umdlavuza. Ukuze uvimbele i-TB, kubalulekile ukuhlola, ukuzijwayeza inhlanzeko nokuthola usizo kwezokwelapha uma kuvele izimpawu.

Uma amaphilisi noma imijovo ingekho, ezinye izindlela zokuvimbela inzalo zibandakanya izivimbelanzalo, ezibuyisela emuva, ezithatha isikhathi eside, njengama-IUD nezifakelo. Izindlela zokuvimbela, amakhondomu nama-diaphragm, izindlela zamahomoni, njengezindandatho zangasese namapentshi. Izindlela zemvelo ezifana nokuqwashisa ngokuzala nezindlela ey'hlala njalo, njengokuvala inzalo. Kungcono ukuthintana nomhlinzeki wezempilo, uthole indlela ekulungele wena uqobo lwakho.

Umama ongeyedwana angakuhlola izinketho ezifana nezinhlelo zokusiza zikahulumeni, izinhlelo zokusiza isiguli, ama-PAP ezihlinzekwa izinkampani ezenza imithi, amakhuphoni esaphulelo noma amakhadi, imithi ejwayelekile nezinhlangano ezingenzinzuzo ezisiza ngezindleko zemithi. Ukuxoxa ngesimo sakhe sezezimali nodokotela noma nosokhemisi kungaholela kwezinye izixazululo noma izincomo.

Izici zemvelo njengesimo sezulu nokukhanya zithinta kakhulu ukuphepha kwe-traffic. Imvula, inkungu noma yiqhwa, kunganciphisa ukubonakala nokudonsa komgwaqo. Kuyilapho-ke ukukhanya okungalungile kungenza kube nzima ukubona abahamba ngezinyawo noma izithiyo okwandisa ingozi, izingozi. Ukulungisa imikhuba yokushayela nokunakekela izimoto ngendlela efanele kungasiza ekwehliseni lezi zingozi.

Imitholampilo idlala indima ebalulekile ekubhekaneni ne-GBV, kodwa kuvame ukuba nendawo yokuthuthukisa. Eminye, eminye imitholampilo ingase ibe nakho ukuqeqeshwa okwanele, izinsiza noma imigomo ekhona ukuze isekele ngempumelelo abasindile. Kodwa-ke, imtholampilo eminingi isebenza kanzima ukuze inikeze ukunakekelwa ngokozwelo, imibhalo, ngokudluliselwa ezinsizeni zokweseka. Ukuze kubhekwane ne-GBV kangcono, imitholampilo ingazuza emalini eyengeziwe, ukuqeqeshwa, ukuqeqeshwa kwabahlengikazi kanye nokusebenzisana komphakathi.

Amadoda avame ukubhekana nengcindezi yomphakathi ukuthi aqine, okwenza kube, okwenza kube nzima ukuthi avuleleke ngezinkinga zempilo yengqondo. Imikhuba yendabuko yobudoda ingadikibalisa ukuba sengozini, okuholela ekucwasekeni nasekungabazeni, ekungabazeni ukuthi ukufuna usizo. Ukungangeza nje, ukuntula, ukuqwashisa, ukwesaba ukwahluleka, ukubonakaliswa okungokomzwelo okulinganiselwe nakho kungaba nomthelela okutheni amadoda angayinaki impilo yengqondo.

Izinhlelo zokweseka izimo eziphuthumayo zabantu abakhubazekile kubhubhane kufanele zibekwe phambili, ukuxhumana obufinyelelekayo, izinhlelo eziphuthumayo eziqondene nawe, kanye nabo baphenduli abaqeqeshiwe. Izikhungo ezifinyeleleka kalula, izinto zokuhamba kanye nokwesekwa wezempilo yengqondo nakho kubalulekile, izinsiza zokulungela okubandakanya konke, kanye nokusebenzisana nezinhlangano zabakhubazekile kungasiza ukuqiniseka, ukuqinisekisa ukwesekwa oludidiyelwe, kanye kanye nokuhlangabezana nezidingo ezithile.

Ngingathini? Lesi simo singaholela ekukhungathekeni nasekutubekeni kwabasebenzi besibhedlela, njengoba bexoxisana namacala angaphuthumi kanye nezimo eziphuthumayo. Iziguli ezigula kakhulu zingase zithole ukwelashwa okubambezelekile okungase kube nzima kakhulu imiphumela yazo. Ubunzima bezinsiza kanye nabasebenzi bungase kubeka engcupheni ikhwalithi yokunakekelwa kwalabo abadinga, abadinga usizo oluphuthumayo.

Impilo ye-prostate ibalulekile emadodeni angaphezu iminyaka ewu-fifthy. Ngenxa yokwanda kwengozi izinkinga ze-prostate njenge-Benign Prostatic Hyperplasia, ngamafuphi, okwiyi-BPH kanye nomdlavuza wesinye. Njengoba amadoda ekhula, i-prostate gland iyakhula okungaholela ezimpawini zomchamo, njengokuchama njalo, ukuchama okubuhlungu, kanye , ukuvuka njalo ebusuku uyochama. Ukuhlolwa njalo, nokuhlolwa kungasiza ekutholeni izinkinga ze-prostate kusanesikhathi, kuthuthukise imiphumela yokwelashwa. Amadoda anezimpawu esengiy'balile, lezi engiy'chazile, kufanele athintane nomhlinzeki ngokushesha.